Papadi tse ding tse leng hore di teng ko dikolong ke kgathi, rugby, netball-e, diketo.

Ke ne ke tla kopa hore ba support-e dipapadi tsa bana hobane, bana bana ke ba tloha ba etsa dilo tse leng hore ke bokamoso ba rona ba ka hosane. Jwale ke ne ke tla kopa ba no donate-a kapa ba no reka uniform for bana ba e leng hore batswadi ba bona ha ba kgone ho ba rekela uniform ya dipapadi. Ke ne ke kopela le ba bang ba e leng hore ba kgona ba no pheha kapa ba na le dikoloi ba re thuse ka tsone ho tsamaisa leeto lena la dipapadi ho ya dikolong tse ding.

O tla be a no bua haholoholo a re jwetsa ka hoo, re senang nako ya ho itukisetsa dipapadi, le ka hoo, e leng hore ha re je dijo tse leng hore di aha mmele re be le nako ya ho bapala dipapadi.

Ke tseba motho e leng hore o na le di-game tsena, di-game tsena di ho ruta hore o nahane ka ditaba tse e leng hore tsa bophelo. Ha e le hore o na le bodutu, e etsa o be motho e leng hore o batla tswellopele hape.

Ho bapala dipapadi lehlakoreng la ka, di nthusitse hore ke se ke ka ima ka nako e seng yone. Di nthutile le hore ke je dijo tse feng ho aha mmele wa ka, ke se ke ka tshwarwa ke mefutafuta ya mahloko, le ho bapala o sa le motjha ho ho thusa hore le ha ho fihla dibukeng tsa sekolo, o kgone ho ba na le mamello.

Ho bohlokwa ba le moeletsi papading hobane ba tseba, ditlamorao tsa papadi eo le hore ba tloha ba fetile hona dipapading tseo. Jwale moeletsi wa hlokahala haholo dipapading tsohle tse leng hore, motho o tloha a ikemiseditse ho di bapala.

Eya dipapadi tsone di nka kgona di etse batho ba be le bokgoni bo hlwahlwa, ka hore ha ba bapala dipapadi tsena ba dule ba ja di aha mmele, haebane ba hloka dipidisi, ba nke dipidisi tsa bone ka nako. Le hore hape ba se ke ba bapala fela papadi e le ngwe, ba bapale le tse ding hore ba kgone ho ithuta ka tsone.

Crazy eight yone ke ha ho thwa ho na le karata ya pelo sekepeleng o bo ho etsahala hore o thwanake card ya pelo le wena o e behe hona sekeleng, ho tla tlameha o thwanake di-card kaofela hona sekeleng. And then dikarata tsa hlano tsone di sebetsa ka tsela ya hore ha dinomoro tse tharo di tshwana le tse pedi tse ding di a tshwana o tlo ha o wina ka tsela eo.

Ho ikwetlisa ho thusa ka hore o kgone, o etse dilo tse ding. Le teng bo thusa hore o tswe dithethefatsong dilo tsa thobalano dilo tse leng hore ha dia loka, as jwalo ka ha o le .

Ho bapala game mehaleng e kotsi haholo hobane ho tla hlaha koloi, ka tseleng e be e ho futhuwetsa kwana na hole o sa nahanela bakeng sa hore kelello ya hao e tloha o e behile, hona ko founung o bapala game eo.

Ho tshwanetse ba ikemisetse ka taba tsa dithuto, hape ba bang ba ka etsa, tsona dipapadi ho iphidisa hobane bophelong ha re ya fuwa kaofela thuto ba bang re fuwe ho sebetsa ka matsoho ho iphedisa.